Ditirelo tsa boitekanelo tse e leng teng tsa bagodi di akaretsa go tlhatlhobiwa mahala ga kalafi, tlhokomelo ya kwa gae, tlhokomelo ya balwetse le go tsholosiwa tlhokomelo ya baagi le thuso ya kalafi. Mme mekgatlho e tlamela ka tshegetso e e kgethegileng.

Tshweetso magareng ga tlhokomelo ya lelapa le magae a bagodi e ikaegile ka ditlhokego tsa motho ka bongwe. Ka ditlhokomelo ya lelapa e ne la ka tshegetso ya maikutlo le tlhokomelo ya motho ka namana, fa magae a bagodi a neelana ka tlhokomelo ya kalafi ya seporofešenale le tirisanommogo ya loago.

Ditirelo tsa setso ga ntsi di tsaya gore maloko a lelapa a tla tlhokomelang bagodi ka ntlha ya lorato le tiro. Fela bo nnete bo bontsi gore batlhokomedi ba lebane le merwalo e e bonalang ya maikutlo mme le ya madi. Mme bagodi ba le bantsi ba tlhoka tlhokomelo ya seporofešenale ka ntlha ya ditlhokego tse di raraneng tsa boitekanelo.

Ditlwaelo le mekgwa ya setso di bopa maikutlo ka go batsofe le tlhokomelo ya bagodi ka go tlhotlholetsa ditsholofelo tse di amanang le maikarabelo a lelapa, tlotlo mo bagolong le seabe sa tshegetso ya baagi tse di farologaneng. Go ralala dijo le go ama ditshwetso le ditiro tsa tlhokomelo.

Lelapa le baagi ba na le seabe se se botlhokwa thata mo go tshegetseng bagodi mo maikutlong mo go tsa madi le mo dilong tse di mosola.

Ga ise go na le ditikologo tse di tlhamalang bagodi mo nna ke e dulang teng or mo nna ke tswang teng.

Nna ga ke itse ka mafelo a tlhokomelang bagodi mo nna ke dulang teng. Ke itse go na le dintlo gore bagodi ba kgona go yang teng tse di tshwanang jaaka di-home tse bana ba yang teng ga ba sena batswadi ke ela gore ke ya bagodi.

Ke akanya gore ke thulaganyo e ntle gore bagodi ba kgona go itlhokomela and ga ke bone sepe se se bosula ka seo.

Ke akanya gore e tokafatsa boleng jwa matshelo a bagodi.

Go dira kopo ya phenšene ya puso ya botsofe mo Afrika Borwa, baagi ba ba tshwanelegang, ba dingwaga di le sixty le go feta ba ka romela kopo ya di ofisi tsa SASSA mo inthanete kgotsa ka mafelo a tlhomilweng a kokoanya. Ba tlamela ka ditokomane tse di tlhokegang jaaka bosupi jwa dingwaga, le lotseno

Ke akanya gore phenšene ya puso e thusa morwalo a madi mo malapeng.

O simolola go amogela madi a phenšene ka dingwaga tse sixty. Because ka nako eo, ke nako eo etsang ka mmereko e nako eo sa kgoneng go bereka

Netefatsang gore di-ambulance-e di kgona go tsaya batho ba magaeng ba ba senang tšhelete ya go fitlha ko dipetlele.

Go tsenya tirisong ditirelo tsa palangwa tse di ikaegileng ka baagi, ditleliniki tsa boitekanelo tse di tsamayang le tirisanommogo le mekgatlho ya selegae, go thusa bagodi go fitlhela dipetlele.

Ga go kgakala ka ditleliniki di fitlhega bonolo ebile di le kgakala. Fa e le maemo a tshoganyetso ambulance e ka bidiwa.

Ditleliniki tsa puso tse di tsamayang tse di fitlhang kwa mekhukhung, di botlhokwa thata mo tlameleng ka phitlhelelo ya tlhokomelo ya boitekanelo go baagi ba ba kgapetsweng kwa thoko, go samagana le go sa lekalekane ga boitekanelo le go rotloetsa tekatekano ya boitekanelo.

Ditleliniki tsa kwa magaeng gantsi di mmalwa ebile di kgakala le metse ka ntlha ya go tlhoka didirisiwa, mafaratlhatlha le matlhole. Mme se no se ama baagi ba ba lebaneng le dikgwetlho tsa go bona tlhokomelo ya kalafi. Go akaretsa le go diega go bona kalafi, dikotsi tse di oketsegileng tsa boitekanelo le merwa ya ikonomi fa ba tsamaya sekgala se se sele go ya go bona tlhokomelo ya kalafi.

Fa melemo e fedile kwa ditleliniking balwetse ba amiwa ke go kgaotsa kalafi, maemo a ntseng a nna maswe le go feta le dikotsi tse di oketsegang. Mme ba tshwanetse go batla mafelo a mangwe a tlhokomelo ya kalafi, go reka melemo jwa thoko kgotsa go ikgolaganya le balaodi ba tsogo ba lefelo leo go bona thuso.

Batho ba le bantsi ba tshaba go ya kwa ditleliniking ka ntlha ya go tshaba go tlhatlhobiwa, ditshenyego tsa kalafi, dinako tse di telele tsa go leta le go tlhoka maitseo. Fa gape ba lebane le dikgwetlho tse di jaaka mathata a dipalangwa, dikgoreletsi tsa puo le ditirelo tse di sa lekaneng tsa tlhokomelo ya kalafi.

Molwetse yo gorogang pele mo mesong gantsi o bona thuso pele ka ntlha ya mela e meleele le didirisiwa tse di lekanyeditsweng tsa tlhokomele ya kalafi. Fa dikgoreletsi tsa go bona kalafi di akaretsa dinako tse di telele tsa go leta, tlhaelo ya badiri le dikgago tse di sa lekaneng.

Tirelo ya tleliniki ya di le twenty-four e nthusitse jaaka mosadi yo o ana emeileng ka gonne e tlhamela ka ditlhokomelo ya kalafi ka nako. E fokotsa dikotsi le go boloka matshelo e mpha kagiso ya mogopolo, ke itse gore thuso e teng fa e tlhokega thata.